Ukuzihlelela ngingakwazi, kepha inkinga izoqala la abantu bezihlelela kepha izidingo zezimali bengazibekile ezanele zokuhambelana nalezo zinto abayozifuna ezibhaliwe phansi ngokohlelo lwabo abayofisa ukuba bafihlwe ngalo. Mina, ngokwami angisiboni isidingo salokhu, ngoba abantu bayobe sebethule sebengaboni ukuthi kwenziwiwe, kwenziwe yini lokho ngempela, noma akaze kwenziwe.

Kukabili, ngikusho lokho ngoba indawo okuyo yenza umehluko. Uma usendaweni ohlale, uhlalela endaweni efana nasedolobheni, kulula ukuthola usizo eduzane. So, ingabe noma uyaziyela kulula ukuthi usheshe uthole usizo uma ngabe khona la onganaso isiqiniseko khona. Kepha umuntu osendaweni esemakhaya kunzima kuyena, ngoba kumele aphinde eqikelele ukuthi zonke lezi zinto ezifunakalayo, kumele lonke ulwazi alithole khona eselapho, athole usizo aselapho, engagodukanga ekhaya, ecabanga ukuthi konke uyokufumana, akwenze ek'qede ekhaya. So, kubalulekile nendawo okuyona ukuthi uthole usizo .

Kunzima ukuba uqeda ukuba sengozini yemoto ngoba, one, ingabe umshayeli, uyasaba ukushayela, indlela usushayela ngayo iyehluka kuna le ubushayela ngayo ungakabi sengozini, two, uma ngabe uwulowo muntu ohlezi eceleni komshayeli, uhlale uthukile, usevalweni.

Umehluko phakathi kwalezi zinto zombili, isikhathi, kanye ne-interest. Isikhathi se-overdraft-i, kusuke kuyinto esheshayo, ephuthumayo. Bese kuba i-loan, lokhu esikubiza ngokuthi isikweletu esivamile, sona kunesikhathi esibekiwe, futhi eyesikhathi eside, asifani nalokhu esithi i-overdraft.

Ungahamba uphindele emahhovisini laba esibiza ngokuthi ikwa-labour, lapho amahhovisi anakekela bonke abasebenzi. Ngabe abasebenzi bahulumeni, noma abasebenzi bezindawo bemisebenzi ezimele. Kepha ikwa-labour, la ongathola khona usizo kanye no-HR owawusebenza kuwona.

Imshwalense wempilo ikabili. Okokuqala, ingasiza kulabo abasele, ingabe abantwana bakho, amalunga omndeni, izihlobo zakho. Okwesibili, ingadala ingxabano phakathi kwabo bona labobantu, amalunga omndeni, abantwana bakho, nabantu bonke . Kubalulekile ukuqoka umuntu ozokwazi ukusiza mayelana nokuhlukanisa ngendlela wena oyofisa ukuba engabe ubukhona bekohlukaniswa ngakho. Ngakho-ke ikabili, kuhle futhi kubi. Kepha as .

Kulesi sikhathi esephila kuso, sedijithali senze saba namathuba angconywana ukuba sikwazi ukuthumelelana ngezimali. Akugcini phela ngebhange ukuba usebenzise lona ukuze uthumele imali. Kodwa izindawo la okuthengwa khona ukudla, iyatholakala futhi uyakhona ukuthumela imali ukuba omunye umuntu oyothenga naye ngakubo endaweni la esibiza ngama-supermarket, ziyakwazi ukuba zingenelele zisize mayelana nokuthumela, nokukhishwa kwemali. Kanjalo nezinye zezempahla nezinye zezitolo zezimpahla zokugqoka, zinayo leyo mvumo ukuba zikwazi ukudlulisa imali njengamabhange.